Moaparo wa gompieno ga o tshwane le moaparo wa kgale ebile dilo di fetogile ka gore moaparo wa gompieno o kgona go apariwa ke motho kaofela.

Ee, ka gore moaparo wa setso ke moaparo o o bontshang gore wena o tsamaya le setso se feng o le motho ebile batho ba o apara ka di-confidence ka gore ba o rata ba o bontsha gore nna ke tsamaya le setso se feng.

Moaparo wa setso sa Setswana ebile moaparo oo ke one o tshwanelang basadi ebile o montle fa wa motho wa moTswana wa mosadi a se apere.

Moaparo o wa ma-Zulu o tlhagisang le dinama tsa motho ga se moaparo o o siameng ka gore o ruta batho ebile o bontsha batho ba borre eng?

Batho ba bantsi ba apara tsona diaparo, dikgaba, eng go bontsha gore ke batho ba setso se feng ebile ba motlotlo ka seo ba se dirang.

Go ya ka setso sa rona Setswana, mosadi ga a setse amogelwa ko motseng o tshwanetse gore a apare ka sejeremane ebile o tshwanetse a ikgantshe ka setso se a se apereng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di diriwa ka letlalo la phologolo ebile di direlwa gore fa o apesiwa, o apesiwa tsone ga o tla ko motseng.

Ke akanya ka gore diaparo tsa basadi di a bontsha le fa ba di apere di tshwanela bone ebile diaparo tsa setso tsone di bontsha tsa borre ga golo le tsa basadi.

Nnyaa, ka gore diaparo tsa setso tsone ke tsone diaparo tse thata ebile batho ba na di rata. Diaparo tsa gompieno se tsa e le diaparo tse tlhagisang mmele wa motho ebile ga se ntho e siameng.

Diaparo tsa kgale ke tsone tse di khurumetsa tsotlhe dilo tse motho wa mme o ne sa kgone go bona ebile di nne ntse di le thata go feta diaparo tsa gompieno.

Diaparo tse ke ntseng ko mabenkeleng a se diaparo tse thata le mmala wa tsone o nka se o kgatlhe ka gore diaparo tse ko mabenkeleng ke diaparo entsweng ke motho ga di tshwane le diaparo tse le batho ba kgale ba na kgona go iketsetsa tsona.

Diphetogo tsa gompieno tsone a di kgatlhise ka gore diphetogo tsa kgale tsa hisetori, ditiragalo tsa kgale tsa history le tsone ditiragalo tsa nnete tota sa farologane ka selo ebile le tsone tse siameng.

Batho ba gompieno ba kenya dilo tsa fashion e mo diaparong tsa kgale ebile dilo tseo a ditsamaiselane le dilo tsa gompieno ka gore dilo tsa gompieno tsone a di kgatlhise.

Ke dikao tse e sa leng bo sejeremane ka gore sejeremane sone ke diaparo tsa kgale. Diaparo tsa gompieno ke bo diphala le bo tsa teng tsa gompieno tse di kgonang go tsamaisana le diaparo tsa kgale.

Di bontsha ka gore fa ba di aparetswe ba kgona go di aparela ka dilo tse ba kgonang go di aparela tsa tsone tsa kgale masela a le ba ne ba wa kenya a le a bogologolo.

Fashion-e ka tlisa selo jaaka diaparo tse kgonang gore di apesiwe le batho ba bagolo jaaka bogologolo le gore sejeremane, sejeremane se ne se se apariwang ke motho yo mogolo kapa o monnyane.

Ke dilo tsa gore batho ga ba sa kgona gore ba khurumetse tsotlhe dilo tse tlhagisitsweng mo mmeleng wa bone ka gore fashion-e ya gompieno ke yone e tlhagisang tsotlhe dilo tse bo dinama tse motho a kgonang go di bona.